Xa kufunwa inkxasomali yokuthenga imoto esele isetyenzisiwe kukho inzuzo neengozi xa ithelekiswa neemoto entsha. Enye yeenzuzo kukuba iimoto esetyenzisiweyo ixabisa kancinci, oko kuthetha ukuba imalimboleko iya kuba yincinci kwaye nemirhumo yokubuyisa inokuphatha lula. Kodwa ke enye ingozi kukuba izinga lwenzala, interest rate, kwiimboleko yemoto esetyenzisiweyo ihlala iphezulu kunemoto entsha ngenxa yokuba amaqumrhu beemali babona into endala njengengozi enkulu. Kwakhona imoto esetyenzisiweyo inokuba neengxaki ezifihliweyo ezibiza imali ngakumbi emva kokugqiba ukuyithenga.